Imidanso yesintu yamaZulu iveza umlando, amagugu, namasiko ngokubonisa izigigaba zomlando. Ukuhlonipha amadlozi kanye nokugqamisa ubuZulu ngobuciko. Izingubo nemiculo idlala indima enkulu ekuqhakambiseni ubuwena nasekugcineni isiko lisaphila ezizukulwaneni ezizayo.

Lokhu kungaba nomthelela omuhle emathubeni amantombazane, kubanikeza amandla, kubavumele imisebenzi ebanzi, futhi kuthuthukise ukuzithemba kwabo. Ngaphezu kwaloko, kungathuthukisa inhlalakahle yabo ngokwezimali, imfundo kanye nesimo sabo emiphakathini kukhuphule nemingcele yobulili.

Imibala nobuhlalu embathweni wesintu sesiZulu idlulise imiyalezo ebalulekile njengobuncweti, isimo emiphakathini, uthando inhlonipho noma isibindi. Isibonelo, umbala omhlophe ungamela ukuhlanzeka, oluhlaza okwesibhakabhaka, ubonisa ukuthula kanti obomvu ungasho uthando noma ubunqavi. Ubuhlalu buhlanganisa le mibala ngendlela ekhombisa izincazelo ezijulile nezihambisana nomcimbi.

Ukuhlola ukuqonda komfundi nokusebenzisa i-filosofi ye-Ubuntu ngingasebenzisa izindlela ezifana nemibuzo ephathelene nokuhlanganyela ubuhlobo phakathi kwabantu, nokubaluleka kokwazisa izinkolelo nemizwa yabanye. Ngizobheka ukuthi umfundi uyazisebenzisa kanjani le-filosofi empilweni yakhe. Izimfundiso zayo zokuzwana kanye nokuxhumana nabanye ngendlela enobuntu. Ukuphendula imibuzo, izingxoxo ezivulekile noma izenzo zansuku zonke kungasiza ekuhloleni ukuqonda kwakhe.

Izinzuzo zalokho kungaba ukufaka izinguquko ezithuthukisa ukuphila kwabafana, ukuphucula impilo yabo kanye nokuvikela amalungelo abo. Kungasiza futhi ekubeni isiko lihambisane nesimanje futhi liqhubeke lihlala lihlaziywa ngendlela eqondile. Kodwa-ke izinselela zingafaka phakathi ukungaqondi kahle kwabanye abantu noma umphakathi, ukuvukela izinqubo ezinkulu, ezinkulu ezivela emiphakathini ethize, noma ukulahlekelwa isiko elidala ngesikhathi sokuzama ukuhlangabezana nezidingo zomphakathi wesimanje.

Amakhono ayebaluleke kakhulu njengengxenye yokudlulela ekubeni ngowesifazane. Afaka amakhono okuphatha, ukufunda indlela yokuphila, ukukhuluma, ukuzimela, nokuphatha umndeni. Lawa makhono asiza kakhulu ekuthuthukiseni inhlalakahle yesikhathi esizayo ngokuvulela amathuba emisebenzi, ukuthuthukisa ukuzimela kwezezimali, nokwandisa izinga lempilo yomphakathi. Kube nomthelela omuhle ekwakheni umphakathi ozinikele.

Umndeni ungawondla amasiko omncwabo wesintu ngokubamba imishado yemindeni, ukuhlela imicimbi yamasiko, nokubambisana nomphakathi emikhubeni yokuhlonipha ukudla okwemvelo nemikhumbuzo yomngcwabo. Ukwesekwa komphakathi kungafaka izimali, izinsiza kanye nokusebenza ngokubambisana ekuphatheni imishado nemikhosi ukuze amasiko agcinwe futhi athuthuke.

Imikhosi yokuthomba emhlabeni wonke njenge umemulo eNingizimu Afrika, i-quinceanera e-Latin America noma Bat mithava kubamaJuda. Iyafana ngokuthi imaka ushintsho empilweni yentombazane ibe umuntu omdala futhi ifaka umphakathi ekugubeni lolu shintsho. Umehluko uvela endleleni okwenziwa ngayo. Ezinye zigxile enkolweni, ezinye kusiko noma emicimbini ethile, kodwa zonke ziveza ukubaluleka komphakathi ukuhlonipha nokwakha isibopho phakathi kwentombazane nomphakathi wayo.

Insizwa ingazizwa inokuhlonishwa, ukuzigqaja kanye nomuzwa wokuba yingxenye yomphakathi. Ingaba nemizwa yokujabula, ukuthuthumela ngenxa yokungazi okwenzekayo kanye nokuqonda isibopho esisha empilweni yayo njengendoda esegcwele.